Kubaluleke kakhulu ukuba isithuthi sesivuno sicoceke ngoba kaloku ulayisha ukutya kwesaa sithuthi ngoko ke kubalulekile into okubana ukutya kukhweliswe kwisithuthi esicocekileyo amaxesha onke ukuthintela nezifo zingangeni kuthi singabantu.

Ukuze zihlale zisempilweni iihagu zam ndingazinika isondlo segreyini esifana ne-corn, ingqolowa, i-oats nokutya okunesondlo okufana nee-soybean meal, i-fish meal nee-beans. Ndizinike neziqhamo nemifuno efana neminqatha, iiapile namazambane.

Izixhobo endiza kuzisebenzisa xa ndityala ndiza kusebenzisa izithole, ndiza kusebenzisa izichumisi, umhlaba, iinkqubo zonkcenkceshelo, iitrektha nezixhobo zasefama, amachiza okubulala izinambuzane.

Kukugcina ubisi kwindawo epholileyo enomthunzi okanye kufuphi namanzi ukuze wehlise iqondo lokukhula kwebhakthiriya. Enye indlela yokugcina ubisi kukulibilisa ngeenjongo zokubulala ibhakthiriya.

Xa ulimile loo nto ithetha ukuba ungusomashishini oqhuba ishishini lakhe. Ukulima ke kunenzuzo enkulu kakhulu engummangaliso ngoba iimveliso zakho othe wazivelisa ngokulima kwakho uyakwazi ukuzithengisela abantu basekuhlaleni, uyakwazi nokuthengisela iivenkile ezinkulu uzenzele imali ebonakalayo.

Eyona nto ndicinga uba urhulumente angayenza kukuba ancedise amafama ngezixhobo zokukhusela izityalo zabo ukuze zikhuseleke kwimo yezulu engekho ntle. Urhulumente ancede amafama ngokubabonelela ngamanzi wokunkcenkceshela izityalo zabo ukuze zikhule kakuhle izityalo.

Amaorenji wam ndiye ndiwathengisele abantu basekuhlaleni, kuquka noosomashishini basekuhlaleni abadinga amaorenji asemgangathweni.

Kubalulekile ukuba kuvunwe ngezandla ngoba oku kuyanceda ukuvelisa imisebenzi kwabo badinga imisebenzi kwaye kucutha neendleko zokuthenga oomatshini ababiza kakhulu bokuvuna.

Ukuze umntwana osezifama akhule kakuhle afumane imfundo njengabanye abantwana, kubalulekile into yokubana uMphathiswa wezoLimo asebenzisane ngobambiswano kwakunye noMphathiswa wezeMfundo ukuqinisekisa into yokubana kukho izikolo ezikufutshane neefama nokuqinisekisa into yokubana zikhona izithuthi ezifikelelayo kubantwana abaphaa ezifama ukuze nabo bakwazi ukufikelela ezikolweni bafumane imfundo njengabanye abantwana.

Kwifama yam ndithengisa imifino efana nekhaphetshu nesipinatshi.

Aluncedo amaphulo karhulumente kwezolimo ngokuba kaloku abonelela ngezakhono eziyimfuneko ezithi zincede amafama aphuhle. Ngolo hlobo ke kuthi ke kudaleke imisebenzi.

Bendingakhetha ukuba ngumlimi phakathi kobushushu obugqithisileyo. Ngoba kaloku bendiza kuba nalo ithuba lokuba ndisebenzise izixhobo zokukhusela izityalo zam ekubeni zinganakaliswa lilanga kwanokuba bendiza kusebenzisa amanzi ukuhlala ndinkcenkceshela ngalo lonke ixesha ukuze izityalo zam zikhuseleke elangeni.

Izinto ezinokuthengiseka lula zizinto ezifana noboya begusha, izinto ezifana neenkukhu namaqanda eenkukhu. Ngoba kaloku hayi wonke ubani unazo ezi zinto, ngoko ke kulula ukuba zithengiseke eMzantsi Afrika kwaye ziyimfuneko .

Olwam uluvo kulo mba kukuba abantu mabanganikwa imali kodwa into emayenziwe kukuba abantu bathengelwe umhlaba lowo bawufunayo. Ngoba kaloku xa benikwa imali bangangayenzi into yokokubana bathenge umhlaba lowo bayinikelwa yona imali leyo.

Siluncedo kakhulu esi sakhono ngoba uhlalutyo lwengcombolo ludlala indima ebalulekileyo kwezolimo, ngoba kunceda amafama akwazi ukusebenzisa ngcono nangendlela ephucukileyo izixhobo ukucutha ilahleko nokuphucula imveliso yezolimo.

Ukuze iimbotyi zingaboli kangangexesha elide kufuneka zigcinwe kwindawo epholileyo, kwindawo eyomileyo. Kusetyenziswe iikhonteyina ezingangeni moya, zigcinwe kuzo iimbotyi ukuze zihlale zingaboli ixesha elide.

Izizathu zokuba ndithenge inyama yesilarha sam kubafuyi basezilalini kukuba kaloku ndibonakalisa inkxaso kubo abafuyi basezilalini kwanokuba ke inyama endiyifumana kubo isesemgangathweni, isefreshi. Yiyo loo nto ke kubalulekile into okokubana ndiyithenge inyama yam kubo, kubafuyi basezilalini.

Into endicinga ukuba urhulumente angayenza kukuqinisekisa into yokubana uxhobisa abantwana besekumabanga asezantsi malunga nokubaluleka kweli candelo lokufama ukuze bakwazi ukuzithemba bangene kweli candelo xa sebebadala. Kananjalo urhulumente makazame into yokubana aoganayize okanye aququzelele abo basetyhini sele benazo iifama bephumelele ukuba bandwendwele izikolo bayokufundisa abantwana ngeli candelo lobufama.

Urhulumente angaxhamla ngokumilisela iinkqubo zolimo ezisulungekileyo ngohlobo lokuba uzakube wandisa ukhuseleko lokutya, uhlumo lwezoqoqosho, ukudalwa kwemisebenzi, uphuhliso lwamaphandle nempilo yoluntu ephucukileyo.

Kuluncedo kakhulu ukufaka isivuno kwi-inshorensi ngoba kaloku zikhona iintlekele esingenakuzikwazi thina ukuzilalwula ngokwethu, iintlekele zendalo eziye zenzeke kwaye asinalo uqikelelo lwazo. Ngoko ke kubalulekile into yokubana isivuno sifakwe kwi-inshorensi ukuze ukwazi ukufumana imbuyekezo kwilahleko othe wajamelana nayo ngelo xesha.

Kubalulekile kakhulu ukuba zifumane inkxaso ethe gqolo ezolimo nokufuya kwilizwe laseMzantsi Afrika ngokuba kaloku ziluncedo ekudalweni kwemisebenzi, kuphuhliso lwezoqoqosho, kuphuhliso lwemimandla esemaphandleni nokhuseleko lokutya kwilizwe loMzantsi Afrika.

Ndikholelwa kwelokuba abantu abangoomama nabo banendima ebalulekileyo abaza kuyidlala kwifama, kunjalo nje iza kubanceda loo nto bakwazi ukubeka into etafileni kuba kaloku ayingabo ootata bodwa abasokolayo, noomama bayayifuna inkxaso yokubonelelwa ngemisebenzi.